Ndzi nga hlawula swisivelambaleko swa manguva lawa hikuva swisivelambaleko swa manguva lawa swa tiyisisa leswaku loko u kha u ri karhi u swi tirhisa, a wu nge tshuki u va muyimana u nga tiyimiselanga. Kambe leswi swa ndhavuko, loko hi languta vakokwana va hina va ti kumile va ri na vana vo tala, lava a va nga tiyimiselanga. Leswi swi kombaka leswaku swisivelambaleko wa ndhavuko a wu tiyisisiwangi.

A ndzi ta tiyisisa no byela vanhu leswaku, murhi wa muxaka lowu a wu tsandziwi hi nchumu, i ma hlula mavabyi. Naswona a ndzi ta tlhela ndzi va komba leswaku hi ntiyiso ku na vanhu lava va tirhisake murhi lowu, lowu nga lava va nga horisiwa endzhaku ka loko va nwile e murhi wa muxaka wolowo. leswi nga va endlaka lowu leswaku na vona va navela ku ringeta murhi wa muxaka lowu, leswaku va ta horisiwa ka mavabyi man'wani na man'wani kumbe yo hambanahambana lava va nga na wona.

E-e ndzi vona leswaku nkunguhato wa mindyangu eka matikoxikaya a wu kumeki hi ku enerisa, tanihileswi eka matiko yan'wana ku pfumalaka titliliniki. Leswi endlaka leswaku swi nga olovi ku fikelela minkunguhato ya muxaka wolowo. Hikuva loko u nga ri na mali yo khandziya thekisi, a wu nge swi koti ku fikelela nkunguhato.

Minkhuvo leyi tirhisiwaka ku susa makhombo eka ndhavuko wa wa ka hina i i ku i ku va munhu va pfumela leswaku loko a hlamba hi munyu, munyu susa makhombo. Mara hi kuya hi mina, a ndzi yi mi na yona mhaka leyi. Tanihi mukreste ndzi pfumela leswaku loko u khongela eka Xikwembu, Xikwembu hi xona xi nga ta ku sivela kumbe ku susa makhombo emirini wa wena.

Mina ndzi ndzi nga hlawula nkunguhato wa manguva lawa. Hikuva kusukela loko ndzi sungula ku tirhisa nkunguhato wa manguva lawa, ndzi vona wu ri karhi wu ndzi tirhela. A ndzi se tshama ndzi hlangana na vuyimana lebyi ndzi nga byi yimiselangiki, kambe nkunguhato wa ndyangu a ndzi se tshama ndzi wu tirhisa.

Maphorisa va nga famba hi xitarata hi xitarata va karhi va kambela leswaku mimirhi leyi xavisiwaka yi le nawini, naswona yi na rihanyo lerinene. Kumbe va thola vanhu lava nga ta tirhisana na vona exihundleni, ku va va karhi va va kambela mimirhi leyi nga nawini leyi nga ku xavisiweni na leyo ka yi nga ri nawini, ku kuma vanhu lava xavisaka mimirhi leyi nga ri ki enawini.

Mfumo wu nga fanele ku tiyisisa leswaku vanhu lava hanyaka na vutsoniwa, va nga tshami va ri e emapatwini hambiloko swi nga bohi. Kambe va va va karhi va ri na vanhu va vuhlayiseki lava va tlhogomelaka, lava nga ta tiyisisa leswaku vanhu va muxaka walowo lava va hanyaka na vutsoniwa a va pfumaleka nchumu. Va nga va nga tirhisa vutleketli lebyi ntsena loko swi boha.

Leswi lawulaka ntsengo wa nhlayiso wa rihanyo wa phurayivhete, i ndhawu kumbe hofisi laha yi kumekaka kona. Sweswo swi endla leswaku swi hlamusela kumbe ku nyika ntsengo ku ya hi ndhawu laha xibedhlele xa muxaka wolowo xi kumekaka kona.

Mfumo u fanele ku thola vanhu vo tala lava tirhaka hi ku hi ku timela ndzilo. Leswi wu nga swi endla hi ku va wu hlawula vantshwa lava pfumalaka mintirho, leswaku va yisiwa eka training leyi nga ta va endla leswaku va kota ku tirha tanihi vatimeri va ndzilo.

Switandzhaku swa ku va vanhu va nga teki maphilisi ya vona hi mfanelo, i swa ku va nga hetelela va hi siya laha misaveni. Tanihi leswi masocha ya vona yi nga ta hluleka ku leswin'wana xitsongwatsongwana lexi va nga ku lwisaneni na xona.

Tiambulense ti hlwela ku fika hikwalaho ka ku mfumo wu na tiambulense tintsongo lomu swibedhlele kumbe lomu titliliniki. Leswi hi swona swi endlaka leswaku tiambulense ti hlwela ku fika eswimitanini. Hikuva u nga mi nga foyinela ambulense kambe mi kuma leswaku yi humile exibedhela, yi ye yi ya landza wun'wani wa muvabyi, leswi endlaka leswaku yi hlwela ku fika eka muti wolowo.

E-e a wu ringanelanga hikuva man'wani ya matiko etindhawini tale makaya a ya na tona titliliniki. Leswi endlaka leswaku loko ko tshuka ku va na munhu loyi a khumbaka hi mavabyi ya xihatla kumbe ya xitshuketana swi nga koxa vutomi bya yena hikokwalaho ka ha ku laviwa xifambo kumbe ku ya eka vutleketli ku ku kota ku fikelela etliliniki.

Vanhu va mathekisi va nga endla leswaku va vulavula, va pfumela leswaku vanhu va muxaka lowu lava tirhisaka ti-wheelchair va pfumelela va veka ti-wheelchair ta vona leyi endzhaku ka thekisi, leswaku va kota ku tshama kahle.

Vatswari va fanele va xavela vana va vona swakudya emaxopeni kumbe emavhengeleni mo fana na vu-Shoprite, ku tiyisisa leswaku swakudya leswi va swi xaveke swi na rihanyo lerinene. Va nga va nyiki timali loko va ya exikolweni hikuva va nga ti kuma va xavile eka mavhengele ya vanhu va ku ta hi le handle. Laha va nga kumaka leswaku swakudya swa vona a swi hlayisekangi, a swi na rihanyo lerinene.

Ndzi nga titwa moya wa mina wu va wu ri hansi kumbe u tshikeleleka hikuva ku ta va ku nga ri swilo leswi ni nga ti nkunguhato wa swona. Kambe hi tlhelo, ndzi nga va pfuna vadyuhari va lavo vo tani, leswaku va va va hlayisekile.

Ndzi vona yi enerile hikuva, va swi kota leswaku va ti xavela swakudya, va ti hanyisa eka vutomi bya siku na siku.

Ndzi vona onge a ko va xikholwakholwana, hikuva a ndzi pfumeli leswaku munhu a nga va a ri na makhombo. Ndzi pfumela leswaku munhu un'wana na un'wana loko a ti karhatela evuton'wini, eku heteleleni u ta kuma leswi a ti karhatelaka ku kuma swona.

E-e, leswi swi humelela hi ku va ku ri na nkayivelo wa tiambulense lomu swibedhlele kumbe lomu titliliniki. Hikuva wa kuma leswaku etliliniki ku na ambulense yin'we. Loko u foyinela ambulance, u kuma leswaku yi humile ku ya teka wun'wani wa muvabyi leswi nga ta endla leswaku yi hlwela ku fika eka tiko rero.

Ku tiyisisa leswaku munhu un'wana na un'wana u va a basile. Na ku endla leswaku vanhu va nga khomiwi hi makhume. Hikuva ku khoriwa leswaku loko emutini ku nga basisiwi, vanhu va nga khomiwa hi makhume loko va endla timhaka ta masangu.

Ku na fukuzana ya le veleni, fukuzana ya le hahwini, fukuzana ya le xivelekelweni, fukuzana ya le marhambwini na fukuzana leyi tshamaka eka nhlonge ya munhu.

Ku hambana loku nga kona exikarhi ka muxaka wa one na muxaka wa two wa chukele hi loku landzelaka. Muxaka wa one wa chukele, wu nga khoma vana lavatsongo, wu nga ku endla leswaku u hunguta weyiti. Kasi muxaka wa two wa chukele, wu tala ku khoma vanhu lavakulukumba. Naswona wu nga endla leswaku u tshama u karhi u twa torha, na ku tshama u ri karhi u ya eku beni ka mati kumbe ku tsakamisa.

Avuxeni kulukumba. Mina tanihi hi wun'wani wa muakatiko ndzi rhumiwile hi vaakatikokulorhi, ku ta nyika swiphiqo leswi hi nga na swona eka ku pfumaleka ka mimirhi eswibedhlele. Xikombelo xa mina a ku ri leswaku, ku va na ku tatisiwa ka mimirhi lomu eswibedhlele ku endla leswaku hi ta kuma ku pfuneka hi ku enela. Xikombelo xolexo xi nga khenseka ngopfu loko mo xi hlamula, hikuva mi endla leswi hi swi kombeleke. Inkomu.

I ku va va ti sungulela mimirhi vona hi voxe, leyi nga kamberiwangiki kumbe ku tiyisisiwa hi va rihanyo, leswaku yi faneriwile ku tirhisiwa hi vanhu. Va hetelela va yi xavisela van'wana vanhu yi nga kamberiwangi.

Halala n'wina vatimeri va ndzilo, n'wina mi hi hlayisaka siku na siku, n'wina mi tiyisisaka leswaku ha hlayiseka eka tinghozi ta mindzilo. Hi ri yanani mahlweni mi tirhela rixaka. Xana a hi ta va hi ri mani handle ka n'wina? Hi ri ha mikhensisa swinene. Yanani mahlweni mi hi tirhela. Inkomu.

Swakudya leswi nga na rihanyo swi nga endla leswaku vana va kota ku va va va va yingisela mudyondzisiwa wa vona, na ku twisisa leswi va dyondzisiweke swona. Hikuva swakudya swa ku fana ni ti-carrots i swakudya leswi pfulaka matihlo, leswi endlaka leswaku va vona swinene, leswi nga ta endla leswaku va vona leswi tsariweke ebodweni ya ntima kumbe ya green-i, hi mudyondzisi wa vona.